Ingoma ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni ngethi, waka waka eh eh.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana ngethi, kayi kapa kayi rea le wena.

Umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani, umdlalo webholo erarhwako.

Abantwana mele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani bazowajayela.

Umdlalo wokweqa intambo ulungile nawudlalwa eentradeni, emakhaya kuphela.

Imithetho yendabuko mele itlolwe phasi.

Imidlalo yendabuko, midlalo efana nokweqa intambo nabononketo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini khona izakudlulela kusizukulwane nesizukulwane.

Umdlalo wendabuko odlalwa ngekhethu kukweqa intambo nabo noonketo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokuthi badlale boke, abanye beze bazokubukela.

Emidlalweni yendabuko ilutjha lifunda okwakwenzeka emandulo.

Mele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni khona ingazukufelela.

Imidlalo yendabuko ayikahluki khulu neyanamhlanjesi.

Imidlalo yendabuko mele idlalwe emaphaliswaneni, khona abantu bazakukhuthazeka ukuyidlala.

Imidlalo yendabuko isiza umzimba ngokuthi uhlale umafulufulu.

Abantu abadala badlala indima ekulu ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko, ngoba banolwazi ngayo.

Umthetho womdlalo munye wendabuko engiwuthandako, kukuthi ugcwalise ibhodlela ngehlabathi, bese uyayithulula, bese uyathumba.

Ngekhethu ithathelwa phasi imidlalo yendabuko.

Akekho umdlali womdlalo wendabuko onjingileko engimaziko.

Imidlalo yendabuko efana njengeentonga, umrabaraba ilifanele ilutjha lanje.

Imidlalo yendabuko ayithuthuki emiphakathini, ngoba ayidlalwa ngeenkolweni.

Kusoziswa ngamabomu ukungabi namatatawu nezinye iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko emiphakathini yethu.

Abantu bayawusaba umdlalo wendabuko ofana njengentonga ngoba usala unamaduma ehloko.

Bengiyikutana ekudlaleni intambo, igqubsi, iinketo.

Urhulumende namaKhosi mele benze isiqiniseko sokuthuthukisa imidlalo yendabuko emiphakathini.

AmaKhosi norhulumende mele babeke imithetho yokulawula imidlalo yendabuko.

Ngingathanda bona ihlangano engamele ibholo ephasini i-FIFA ibe seSewula Afrika.

Keminye imiphakathi abanalwazi ngemidlalo yendabuko.

Awa, abadlali bendabuko ayibaphathisi amahloni imidlalo yendabuko.

Ukudlala umdlalo wendabuko ngesikhuwa kukuphula umthetho wesiko.

Umdlalo wentonga uyawudlala nanoma sele ulisokana.

Umphakathi ungaphuma ngobunengi nakungaba namaphaliswano wemidlalo yesintu, ematatawini amakhulu njenge-FNB eJwanisbhege.

Iye, masele wendile akukamele ufoye amarogo, utjhinge weqana neentambo.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngilo owuthandako nowenza ukukhambisa isikhathi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kupheka.

Kade ngathoma ukupheka, ngoba ngiyakuthanda.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa, khona ungazokuhlala ungenzi litho.

Umsebenzi wokuzilibazisa ungisiza ngokuthi ngingangeni engozini, ngoba ngihlala ngiqalene nawo.

Umsebenzi wokuzilibazisa omutjha engingawuthanda ukukhwela iintaba.

Khengabathola abangani ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa, ngoba siyahlangana nakuneminyanya sipheke.

Imisebenzi yokuzilibazisa iyabenza bona abantu babumbane, ngombanyana bayahlangana bayenze boke.

Amakghono engiwafundileko emsebenzini wokuzilibazisa, ukufunda amakghono amatjha.

Umsebenzi wokuzilibazisa othandwa babantu khulu, endaweni yangekhethu libholo.

Iye, umsebenzi wokuzilibazisa uyaphenduka ube msebenzi weqiniso, ugcine sewukungenisela imali.

Iminyanya yeentjhabatjhaba eyabanjwa lapha eSewula Afrika, ngewe-World Cup newama-olimphigi.

Iminyanya yeentjhabatjhaba iyabadosa abayeni, ngoba bayayithanda, bayayilandelela bayeza la ingakhona.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ithuthukisa amarhwebo asakhasako, ngoba abantu bayeza ngobunengi bathenge.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ebanjwako iyawavula amathuba womsebenzi, ngoba kuthuthwa abantu, kuyathengiswa nokuthengiswa.

ISewula Afrika, ingathuthukisa amatatawu wayo khona izakubamba ngobunengi iminyanya yeentjhabatjhaba.

Ilutjha eminyanyeni yeentjhabatjhaba, izuza ukukhuphuka ngomnotho nokuzithabisa.

Iintjhijilo ezilethwa kubanjwa kweminyanya yeentjhabatjhaba, siphithiphithi.

Iminyanya yeentjhabatjhaba ithuthukisa ihlala kunye, abantu bahlangana endaweni yinye.

Zevakatjhobukelo zingawuthuthukisa umdlalo bona wazeke khudlwana, ngokuwufaka emakhasini wokuthintana.

Umdlalo wendabuko njengomrabaraba, ungasiza umnotho ngokuthi umeme abantu, wenze umnyanya weentjhabatjhaba.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, umsebenzi wokupheka ngombana ngiyakuthanda ukudla okumnandi.

Ngathaba nangimenywe ukuzokupheka emtjhadweni, ukudla kwabamnandi khulu, abantu bakuthanda ukudla kwami.

Okutjhoda khulu nafanele ngipheke, ukutlhogeka kweenandisi ezimnandi neempoto ezisezingeni eliphezulu ezenza ukudla kube kuhle.

Mangenza umsebenzi wokuzilibazisa, ngesinye isikhathi kuyatlhogeka bona kube nabanye ngombana usuke sowungaphezu kwamandla wami.

Umsebenzi wokuzilibazisa, ngiwenza ngamalanga nofana ngiwenze nangibiziweko.

Amakghono engiwafunde ekuphekeni, ukuthi inyama ungayifaka inamanedi nofana uyithele netjhukela.

Iye, umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakatheke khulu ngombana ungingenisela nemali.

Ngithaba khulu nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana ngifunda amakghono amatjha ilanga nelanga.

Umsebenzi wami wokuzijabulisa ujwayeleke khulu ngombana woke umuntu uyawenza ngamalanga.

Ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana kulikghono eliqakatheke khulu.

Manginesikhathi esaneleko, ngingalinga ukudlala ibholo ngombana umzimba wami ungahlala unepilo.

Abangani bami benza umsebenzi wokwenza amazipho ngombana bayazithanda izinto zabonobuhle.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako uyatjhuguluka ngombana iindlela zokupheka nazo ziyatjhuguluka.

Okungithabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa ukuthi, ngihlala ngidla ukudla okunepilo.

Ubudisi engiqalana nabo ngesikhathi ngenza umsebenzi wokuzilibazisa, ukuthi igezi seyibiza khulu.

Angeze ngawukutjhugulula umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana uyangingenisela imali.

Ngomsebenzi wami wokuzilibazisa ngifunde bona ngifundiseka lula.

Nakungenzeka bona umsebenzi wami engiwuthandako wokuzilibazisa uphele, ngingathoma omunye godu.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu ngekhethu, libholo elirarhwako.

Umsebenzi wokuzilibazisa ukukhandela bona abantu bangenzi ubulelesi bahlale baphilile nemzimbeni.

Iinsetjenziswa engizitlhogako ezenza bona umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ubeyipumelelo, iimpoto ezisezingeni eliphezulu.

Omunye umsebenzi wokuzilibazisa engingakhombela umngani wami bona awenze yibholo erarhwako ngombana igcina seyikwenzela imali.

Iminyanya yeentjhabatjhaba isiza zokuvakatjha eSewula Afrika ngokukhuphula umnotho ngombana kuza abantu abanengi bazothamela iminyanya le.

Ngeenkhathi zeminyanya yeentjhabatjhaba ekhanjelwa ziinarha ezibomakhelwana benarha yekhethu iSewula Afrika, amarhwebo akhasako azuza ngokuthi, iinthuthi zithutha abantu abanengi, nokudla kuthengwa khulu.

Umthelela wemidlalo yeentjhabatjhaba ekhanjelwa ziinarha ezibomakhelwana ekuvuleni amathuba womsebenzi kukuthi, iinthuthi ziyathuthuka, ukudla kuthengwa khulu, kwakhiwa namatatawu.

Umdlalo webhigiri yephasi owabanjelwa lapha enarheni yeSewula Afrika ngonyaka ka-twenty ten, wavula amathuba womsebenzi ngokuthi kwathuthukisa amatatawu.

Ingoma engisayikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni ngethi yithi yithi laba, yithi yithi laba, yithi yithi laba.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana ngethi kae kapa kae liya lewena.

Umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo ekuthiwa ngewobungani umdlalo webholo erarhwako.

Abantwana bavalelwa ngaphandle kezemidlalo.

Imidlalo yokweqa intambo ingafakwa eenkolweni.

Imithetho yemidlalo yendabuko kufanele itlolwe phasi.

Imidlalo yendabuko midlalo efana nabononketo, ukweqa intambo nokudlala intonga.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini. Ngokuthi singayikhohlwa la sibuya khona.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu bononketo nokweqa intambo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokuthi bayahlangana bayidlale boke.

Emidlalweni yendabuko ilutjha lifunda ebekwenzeka kade.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni khona iingazokufelela.

Imidlalo yendabuko ihluke nemidlalo yanamhlanjesi ngokuthi. Imidlalo yendabuko idlalwa noma kuphi yanamhlanjesi inetatawu layo.

Iye imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana isese nabantu abanengi abayithandako.

Imidlalo yendabuko isiza umzimba ngokuthi uhlale uphilile.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko. Kukubabela ngolwazi nokuthi bebakhuthaze ukuthi bayidlale.

Umthetho womdlalo wendabuko engiwuthandako. Kukuthi kibononketo nakufanele ukhiphe one wakukhipha two udoyile.

Nangekhethu usathathelwa phasi umdlalo wendabuko.

Awa akekho umdlali womdlalo wendabuko engimaziko osele anjingile.

Awa umdlalo wendabuko njengeentonga, umrabaraba neminye ayikafaneli abantu bekadeni bodwa.

Imidlalo yendabuko ayithuthuki emiphakathini yethu ngombana akunabantu abakhuthazako bona idlalwe.

Ukutlhayela kwemali kwenza bona abembalwa amatatawu nezinye iinsetjenziswa zemidlalo yendabuko emiphakathini yethu.

Iye kunomthelela kobana abantu bayigegede imidlalo efana nentonga ngombana usala ulimele unamaduma ehloko.

Mina bengiyikutani emdlalweni weenketo.

Amakhosi fanele aqinisekise ukuthuthukiswa kwemidlalo yendabuko emiphakathini yethu.

Urhulumende fanele abeke imithetho yemidlalo yendabuko.

Nakungathiwa kunomzimkhulu womrabaraba ngingathanda bona wakhiwe eSewula Afrika.

Keminye imiphakathi benziwa yindawo ebakhulela kiyo. Ukuthi bangazi nokuthi kunemidlalo ekuthiwa ngeyendabuko.

Awa imidlalo le ayibaphathisi iinhloni.

Iye ukudlala umdlalo wendabuko bukhuwa kungaphula umthetho wesiko lelo.

Awa ayininani kuya ngeengaba sokukhula.